Ulwaluko luyingenelelo kwimpilo yamadoda ngolu hlobo, okokuqala sithatha umntana oyinkwenkwe siyokumfundisana ngokwaluka ngokuba indoda iziphatha njani xa sele iyindoda, indoda iziphatha njani xa sele inomzi wayo. Eli lisiko lamandulo lookhokho abebethatha umntana bamfundise izinto ebengazazi ngobomi. Kwaye ke inceda kakhulu into yolwaluko ukuthintela izifo ezinjengogawulayo nezinye intsholongwane zangaphantsi xa kusabelwana ngesondo. Nayiphi inkwenkwe kubalulekile into yokuba idlulileyo kweli siko ukuze ikwazi ukuba indoda ngenye imini.

Abantu abakhulile, abantu abadala, ngabantu ekunzima kakhulu ukusombulula iingxaki zabo. Ngoko le minyaka sikuyo ithekhnoloji idlala indima enkulu ukuhlangabezana naloo meko, apho khona umntu efakwa kumatshini, umatshini, eish.

Hayi, mhlekazi wam omhle, oogqirha abavumelekanga ukuba bakuthumele koogqirha besiNtu kodwa ke ugqirha wesiNtu, igqirha lesiNtu liyakwazi ukuthumela kugqirha. Kodwa bona oogqirha ngokomithetho yaseMzantsi Afrika, abavumelekanga ukukwenza oko. Imithetho yeli lizwe eyabekwa yabekwa kwacaca into yokuba akufunekanga oogqirha abakarhulumente bakuthumele kugqirha wesiNtu ngenxa yokuba ke abakholwa ukuthi amagqirha esiNtu ayakwazi ukubona okanye nokuncedisana neengxaki zabantu abahlangabezana nazo. Kuba ayisiso sonke isigulo seseziwe nguThixo, esinye senziwa ngumntu apha emhlabeni.

Mhlekazi wam omhle, le meko sihlangabezana nayo apha ezilalini ibekwa or ibangelwa kukungahoywa kwethu ngurhulumente wethu esimvowutelayo. Okokuqala, uzawufika edolophini iiambulensi zimile kodwa ezilalini ngeke uyibone iambulensi imile. thina asihoywanga ngurhulumente wethu kuba ukhupha imali encinci yokuhoya abantu basezilalini ongaze uthi bona ayobantu. Iinqwelo ake wazithumela ukuba ziyoba ziiambulensi ezilalini zimbalwa kakhulu, uyawufika kuyimoto ezintathu kwiilali ezisixhenxe.

Zixhaphakile kakhulu ezo powusti, apho khona ufike kuthiwa xa ufuna ukuphumelela iLotto ungaya kwabanibanibani, banibanibani lowo oxakeke yena kuqala. Athi xa ufuna ukuba ngumphathi emsebenzini, uyakwazi ukukunyanga. Abanye ke baze bakwazi nokuthi bayakwazi ukunyanga intsholongwane ugawulayo kube kungamampunge onke ke lawo, befuna nje ukuxhaphaza abantu iimali zabo abazisebenzele nzima. Kungoku ke abantu sebeyilumkele loo nto, babonile ukuba buyaphela ziimali ezimka kule kule mikelemqa.